Ke founa ke le moithuti, ke batla ho utlwa ka ditaba tsa kadimisano ya ditjhelete hore ke ke ntshetse dithuto tsa ka pele. Mme ee, ke qeta ho etsa grade twelve ke batla ho ntshetsa dithuto tsa ka pele, ho ya dikolong tse hodimo tse kang di-university. Jwale ne ke batla ho tseba hore ana bank-a e ka kgona hore e nkadime tjhelete hore ke ntshetse dithuto tsa ka pele. Ke motho a se nang batswadi, ke dula ke le mong ebile ke a itshokolela.

Client ya ka ke tla bua le yona ka tsela ya hore e tsebe hore ditsela di ngata tse etsang hore motho a se ke be a fumana sekoloto sa ho reka koloi. Ka nako tse ding o fumana hore o la sokola ho patala tse ding tsa dintho tsa hae tse itseng nakong e fetileng. Jwale lebaka leo le etsa hore ho be ho se ka ba bobebe hore a fumane sekoloto. Kapa tjhelete a e kgolang ha e mo dumelle hore a ka nka sekoloto sa koloi.

Nthwe ne nka e etsa tabeng ya ho kadimisano ha ditjhelete ke hore motho e mong le e mong a sebetsang a kadingwe tjhelete ha fela a na le matla a ho patala. Mme a bue hore na o tlo patala bokae, nako e kae kapa o tla kgona ho patala bokae, nako e kae. Mme bathong ba sa sebetseng re ka shebana le batho ba ba kadimmeng ba kadimang tjhelete ho lo batla mosebetsi. Mme re ba kadime hang hang, ha thola mosebetsi. A re patale.

Ntle tsa overdraft facility ke hore nka kgona hore ke nke ho fihlella tjheleteng e ke e behetsweng. Mme hape nka kgona hore ke ke ke ke patale hantle, ke se sokodise. Dimpe tsa teng, ke hore credit score ya ka e ka lemala kapa tsela eo ke tlamehang ho ka yona. E ekaba mpe ekaba mpe hape le ditho tsa ka tse tse tse tse eleng tsa ka tse ke di own-ang di ka jewa.

Ditsela se di le teng tse ding hape tsa hore ho ka claim-uwa tjhelete ya UIF-e. O ka ya mane dikantorong tsa bona tse haufinyana wa lo claim-a kapa ha ba tlile ho wena, ba tlile mo metse toropowaneng wa hao moo o dulang teng moo ho senang dikantoro tsa bona. Ba kgona hore ba tle o ka nna ya ho bona wa lo kopa thuso kapa ka founu ya hao wa ya mane neng internet-eng wa fihla wa wa fihla wa wa kopa thuso kapa wa founela ka founu ka mohala wa thekeng, hore ba o thuse. Empa nna nka kgothaletsa batho hore ba sebedise mokgwa ona na wa internet. Hobane ke mokgwa o potlakileng, o sa batleng dintho tse ngatangata tsa bo matsowa bo bo di-transport-o.